Ngingabafundisa ngezitshalo zokwakha umzimba, amaklabishi, izipinatshi, o-anyanisi nokherothi. Ngingabaqala ngalokho ngibafundise ukuthi akuwona umsebenzi wabantu besifazane kuphela, nawo amadoda engawenza futhi engazuza imali enkulu kakhulu. Nokukhiqiza ama-fruit, ama-aphula, amaworintshi 'cause amazwe amaningi ayawadinga lezo y'tshalo lezo, bengaya kumamakethe amakhulu benze inzuzo eningi. Not ukuthi izitshalo kusuke kumele kwenziwe abantu besifazane, nawo amadoda angakwenza aphumelele kakhulu futhi.

Umbono wami awukho muhle neze. Aziphathwa kahle iziguli ezinezifo eziphathelane nengqondo, ngoba isikhathi esiningi bazitshela ukuthi ozempilo bayazenzisa. Abanye bagcina belimazana bodwa ngenxa yokuthi abanakiwe ngendlela okumele banakwe ngayo.

Kungaba icebo elihle ukuthi basebenzise amakhambi esintu angahlanganisiwe nezinto zabelungu namakhemikhali ngoba okunye akuhambisani nemizimba yabo abantu. Kanti ngisho nasemandulo kokhokho bethu babezilapha ngemithi yesintu. Babengahambi amaklinikhi nezibhedlela.

Angizizwa kahle ngoba iziguli zigcina ziningi zinganakekelwa. Ngisho ufikile esibhedlela ugula kancane, ugcina usuphuma unezifo eziningi, ngoba nifakwa egumbini elilodwa nabo bonke abantu abanezifo ezahlukene.

Zenziwa zingenziwa kangcono izinhlelo zokuhlela umndeni ezilungele intsha emtholampilo yasemaphandleni. Uma bengakhipha izimoto emtholampilo ezizokwazi ukuthi zihambe zonke izindawo. Bachazele intsha ngokuthi izona ziphi into ezikulungele ukuthi bazivikele bahlele umndeni, bengabi nabo abantwana besabancane ngoba ezindaweni eziningi imitholampilo ikude, kumele ugibele. Yikho intsha eningi esendaweni yasemaphandleni ingakwazi ukuthi iye emtholampilo or ifundiseke ngezinto zokuhlela umndeni. Okuhle ukuthi bakhiphe abahlengikazi beye ezindaweni zasemaphandleni bekwazi ukuthi bebachazele bebafundise ngazo zonke iy'nhlobo zawo.

Izinzuzo ezinezinselela zokufunda okujulile. Kungasiza kakhulu umphakathi ukuthi ufunde ngazo zonke izinto, babuke ngezindaba bazi nokuthi kwenzakalani ezweni. Kube nemikhankaso eqwashisayo, betshele umphakathi ngakho konke ukucabanga okujulile nokufunda ukuthi bengathola luphi ulwazi, and ulwazi abangaluthola lungabasiza ngani.

Ukuphathwa isisu sohudo, ukuphathwa ikhanda, ukuba nenkinga yesikhumba. Kulula ukuthi abantu bazilaphe lezo zipho lezo zipho lezo, akudingi baze baye emtholampilo. Noma uzwa ukuthi awukhoni ukudla, uphethwe nawumkhuhlane. Abantu abaningi basebenzisa ikhambi lesintu ukuze bazelaphe.

Umehluko phakathi kwenyanga nesangoma. Inyanga iphatha lonke uhlobo lemithi, emibi nemihle, koda isangoma izangoma aziwuphathi ezinye umuthi omubi and ziyahlola. Ezinye aziyisebenzisi imithi, zisebenzisa amanzi, abanye basebenzisa iziwasho. Kanti izinyanga zisebenzisa umuthi eziwugubhile, azisebenzisi iziwasho. Ezinye izinyanga azihloli, zisebenzisa imithi, bakunikeza imithi ngento oyicelile ukuthi usizakale. Izangoma baqala bakuhlolele bese bekwazi ukukusiza ngento odinga usizo ngayo.

Bengabakhuthaza ngokuthi babakhombise ukuthi ukuba nezingane eziningi akusizi. Abanye abazinakekeli iy'ngane zabo, ziyahlupheka bekhona oyise bazo bengazenzeli lutho. Kanti uma uvimbela inzalo uyakwazi ukuthi ungabi nabatwana kuyo yonke indawo and uyakwazi ukubeka kahle imali yakho. ube nabatwana usuthanda, nesibalo esithandwa uwena.

Ngingenza ukuthi zonke izakhiwo zami engizenzayo kungabi izakhiwo ey'zobe zenyukwa ngey'tebhisi, khona uma kukhona ohamba nge-wheelchair ezokwazi ukuthi naye ahambe. So, ngingenza konke umuntu ohamba ngey'nyawo, nohamba nge-wheelchair, nohamba ngey'nduku, akwazi ukuthi ahambe angabi nayo inkinga. Angeke futhi ngenze indawo ezitezi la okuzodinga khona ukuthi bonke abantu bakhuphuke iy'tebhisi.

Izingqinamba abazali abasebasha ababhekana nazo ngokukhulelwa besabancane bengasebenzi, ukuthenga ubisi lwengane, ukuthenga amanabukeni engane. Abanye behluleke nawukukhokhela i-day care, la ingane ezokwazi ukuthi iyofunda khona ebe eya esikoleni. Agcine engasakwazi ukukhokhela isikole ikhreshi la ingane abazomugadela khona or aqashe uneni ozokwazi ukumugadela ingane uma eyesikoleni, ngoba imali esuke itholwa eqhamuka kuhulumeni u-five hundred and thirty.

Izinyathelo engingaqala ngizithathe, ukufaka imaskhi, ukungasondeli kwabanye abantu ngoba bazotheleleka. Ngisebenzise isanithayza ebese ngiyahamba ngiye emtholampilo bezokwazi ukuthi bangahlalise endaweni yami ngedwa ngize ngilapheke ngingezothelela abanye abantu.

Imithombo ethembekile engingayisebenzisa for ukuqeda ubuthi emzimbeni. Ngingasebenzisa imithi yesintu, izinto ezinganawo amakhemikhali ngoba kokunye umzimba awuhambisani nezinto ey'namakhemikhali. Kanti uma usebenzisa izinto zesizulu, like amacembe uwagaye, uwabilise, uphuze, kuyakusiza lokho ugcine usulapheka. Kokunye izinto ezinamakhemikhali azivumi ukusebenza kahle emzimbeni.

Uhulumeni nama-NGOs bengabamba bengabamba ekwenzeni kangcono ngokusiza abantu abakhubazekile ngokuthi bekhiphe abanye babahlengikazi baye ey'ndaweni, bekwazi ukuchazela abantu ngazo zonke iy'guli ey'khona. Bekwazi ukulapha abanye, nalaba asebelele abangakhoni ukuya emaklinikhi, emtholampilo ukuthi bayothola usizo. Bephume abahlengikazi baye kulezo ndawo bekwazi ukusiza labo bantu. Njalo ngenyanga okumele balande amaphilisi babanike, okumele bajove, ebese bebakhuthaza ngokutshala izitshalo ezakha umzimba.